Indlela endikuchulumancela ngayo ukuhamba imigama emide ngeenyawo. Ndiyalivuyela eli thuba kuba liza kundinceda ngokolula umzimba wam. Ndiza kuqiniseka ukuba izihlangu endizinxibileyo zikulungele ukuhamba imigama emide. Ndijonge isimo sezulu ndibe nako ukuzilungiselela ngokwesinxibo. Ndakucela umntu endimthembayo nendimaziyo ukuba uyakuchulumancela ukuhamba imigama emide. Ndiqiniseke ukuba naye uzilungiselele ndandule ndiqiniseke ngokuphatha ibhotile yamanzi ukuze ndinganxanwa endleleni.

Ndabona ukuba amafa namasiko wethu ayathengiseka kwaye amelwe kakubi. Kodwa isisombululo endaye ndafika kuso kukuba mhlawumbi lo mntu ebesenza le movie iinjongo zakhe ibikukufundisa nje ngento angazange wayenza kweli siko nesithethe. Esenza njalo kuba efuna ukufundisa njee ngento engenabunzulu ngayo. Kwelinye icala ndandicinga ukuba isenokwenzeka yindlela ahlonipha ngayo ukuba angavezi ubunto besiko. Kodwa ndazigqibela ndisithi umntu xa efundisa kufuneka abonise le nto iyiyo. Kuba abanye abantu abayenzi into yokulandelela bafunde, bathatha le nto bayinikwayo.

Abantu abathetha olunye ulwimi banamagama abawathandayo esiXhoseni ngenxa yefonetiki esetyenziswayo kuloo magama. Kufuneka kuqala abo bantu bathetha isiXhosa baqale babafundise iintsingiselo zaloo magama. Ukubanika umdla wokufunda isiXhosa bandule bababuze amagama abafuna ukuwathetha. Baqhube bebafundisa izivakalisi ezimfutshane.

Kuba indlela yamafa ingatshintshanga ngokweentsapho eziqinileyo ekulandeleni iinkcubeko namafa zinomthetho. Ngamakhaya angenamqolo nangentlonipho enza ngeendlela ejongela phantsi izidima zabantu. Ukubuyela embo kwakuba nzima kakhulu xa sithetha nabantu abangooJuliwe ngokwezimilo. Kufuneka ngoko ikhaya ngalinye lihlale phantsi, lijonge ukuba yintoni elungele usapho lwayo engenakuphikisana nendlela abavana ngayo. Uze umthetho kufuneke uqonde ukuba awumelanga ukutshintsha iinkcubeko namafa amakhaya.

Ngokwemeko endaye ndajongana nayo ndazixelela ukuba kufuneka ndibazisile abazali ngalo mntu wolunye uhlanga. Kwakubuhlungu ukuba abazali bengamamkeli umntu endiza kutshatha naye ngenxa yohlanga alulo. Imibuzo endaqhubeka ndizibuza yona bafunda ntoni abazali bam ngokuya iminyaka ihamba. Ndiqhubeke ndatshatha ndinethemba lokuba ngenye imini baza kumamkela.

Njengoko ndiphuma kwikhaya ekubonakala ukuba abanalo ufifi ngamasiko, kodwa xa besenza izinto abazenza ezihlangene namasiko kuyabonakala ukuba abanalo ufifi lwale nto bayenzayo. Intonjane andizange ndayenzelwa. Ndifundile ngentonjane esikolweni kodwa andinalo ulwazi oluthe vetshe kuba andizange ndambona nomntu oyenzelwayo intonjane.

Ewe, luninzi kakhulu utshintsho. Iintsapho ziyachithachitheka kuba abantwana bafuna imitshato yabo yenzeke ngendlela elungele bona, hayi ngokwamafa nenkcubeko. Ubuhlobo buyaxhaphazeka kakhulu, kwaye xa lonke olu tshintsho lusenzeka kumakhaya angenamva namphambili kuvele usapho lube zintsalu.

Ndingabalula i-bankstoel, ndibalule usoze isitulo sodaka ndiphinde ndibalule iwodrophu ekugcinwa kuyo impahla.